Eya, nna ha ke shebile sena sona ne se lokile haholo hobane manyalo a hona jwale ha sa nka nako e telele. A nka feela dilemo ha o se tseo di fedile, monna le mosadi ba ikela dibakeng tsa bona.

Bohlokwa ba ona ke ho tseba ka ditso tse fapaneng hore na ba phela jwang? Ba ja dijo tse jwang? Ba etsa dintho tsa bona jwang hore le wena ha o ba etetse o tsebe hore na ke batho ba jwang?

Atjhe nna ke dumellana le rangwane. Ehlile banna ba tla jella lesenkeng ba shebane le nama ya masapo le papa e tjhesang.

Hore ditaba tsena tsa mophatong le tsa lebollong di pepesehe, ke lona lebaka lena la ntho e ba reng ke research. Eo etswang ke beng ba di-university tsa rona tsena tse Afrika Borwa. Di-research-e tsena tsa bona ke tsona tseo tse batlang ho tseba hore na ho etsahala eng mophatong? Ka jwalo ke ha se ditaba di tswa di tlala naha.

Ha se re shebile nakong tsa hona jwale ho na le boshodu bo bongata. Jwale diheke tsena ke tsona tse tshirelletsang motse, di tshireletsa le batho ba dulang ka ntlong eno.

O fumana hore ha se re o arolelana lefatshe mono . Ho na le batho ba tlo tholang lefatshe le fetang la motho e mong, ha re fumane lefatshe le lekanang kaofela. O fumana hore ntate se mang-mang ke yena a fumaneng lefatsheng le leholo ho feta ntate se mang-mang. Ke yona ntho e ke sa e rateng ha o tluwa ho arolwa hwa lefatshe.

Mmuso o tla tlameha ho sebedisana le barena ba motse moo ditsha di arolwang teng ho kgonthisisa hore ha ditsha di arolwa ho na le metsi, ho na le motlakase. Mona Afrika Borwa re na le kantoro e bitswang ka Cooperative Governance and Traditional Affairs. Ke yona kantoro eo e sebedisanang le barena le mmuso. Ke yona tsela eo e re ka e sebedisang ho kgonthisisisa hore barena ba theola setulong, ba theolwa ke yeno ya .

Nna ehlile ke motho a tsebang dipuo. Ha ke batle hore dipuo kaofela tsa mona Afrika Borwa, empa ke tseba dipuo tse bo robedi tseo tse buang mona Afrika Borwa. Ha ke kopane le motho a buang puo ekareng ke ae tsebang hore a s'ka ba a utlwa ekare ha re utlwisisane hantle, ke bua puo eo ae buang.

Ntho e etsang hore re s'ka hlompha meetlo ya merabe e meng ke ho se tsebe. Ho se tsebe hore na ba etsa dintho jwang? Ho se tsebe hore na ha ba entse moetlo na ke batho ba etsang jwang? Ke yona ntho e etsang hore re s'ka e hlompha. Empa feela ha re ka ithuta hore na ba etsa dintho jwang? Re tla tseba ho e hlompha re le batho.

Ha re ka bana le moo re rutang batjha setso hobane le dithuto tsa setso ha re le batho, re sebetsa jwang ditsong tse fapaneng?

Ka tlung ka mona ho na le thipa, thipa eno ke e re e sebedisang ha re hlaba kgomo, kapo nku, kapa kgoho. Ke thipa feela e sebediswang ha ho hlabilwe. Ebile ka tlung ka mona ho na le molamo, molamo ono ke molamo wa ka e ke tswang le ona lebollong.